Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di re ama ka tsela e seng pila ka gore o kry-e gore motho o tshwanetse gore apply-ele mosebetsi online e fela ga a na data ebile ga a na madi a go reka data ka gonne data tlhotlhwa ya teng e kwa godimo.

Nna ke sa ntse ke le moithuti kwa yunibesithi, data ke reka kwa Vodacom, and Vodacom data ya teng e tura tota, jaanong ke na le gore ke sokole ke sa kgone gore ke fetse tiro ya me ya sekolo. Data ya kwa Vodacom, e ke tlhola ke e reka ke ya one gigabyte ya eighty nine ranta ka gonne ke yone e ke kgona go e afford-a ebile e last-a matsatsi a le ka masome a .

Mo kgwedi e e fetileng ntse ke reka data ya seven days twenty one rand, ka gonne ke yona e ntse ke kgona go e afford-a ke kopantsha chelete ke reke data ke kopantshe madi ke reke data, jaanong motho a ka lebelela gore fa a batla go reka data e nka se tseye matsatsi a mantsi e fela tlhotlhwa ya teng e kwa godimo.

Jaaka ke le moithuti kwa yunibesithi ke ka itumela data ya five gig ebile e tsaya kgwedi yotlhe, ke ka rata gore e tsene ka letsatsi la masome a mabedi tlhano.

Thekenoloji ya five gig e tlo dira gore ya data e be kwa godimo ebile e tlo dira gore cyber crime e nyolohe.

O batla go reka data, o tshwanetse o be le airtime mo founung ya gago. Fa o na le airtime o kgona go kena ko USSD code ya network e o e berekisang jaaka Vodacom, Telkom, CellC kapa MTN. Fa o kene mo USSD code eo, o kgona go bona option-e ya data e o batlang go e reka, ka go dirisa airtime e o nang le yone.

Netefatsa gore data ya gago e bolokegile o se ke wa kena mo di-link-ing wa subscribe-a ko dilo tse o sa di itseng, gape o kgona go ya ko di-settings tsa founu ya gago o bo o set-a data server kapa all set-a data limited.

Nna ke reka data mo founung ya me, ke dirisa banking App go reka data, ebile e mpolokela madi, ke kgona le gore ke reke data le gore ke reke mowa ka yona banking App. Di-banking App ga di ture di na le gore di nke fela fifty cent.

Ke data ya me le tsala ya me ke kena mo USSD code ya networke ke e dirisang jaaka Vodacom, fa ke kene mo USSD khoutu, ke ya ko data transfer, fa ke ya kwa data transfer, ke tsenya di-phone number tsa tsala ya me e fela tsala ya me e tshwanetse e be e le gore le ena o dirisa Vodacom gore a kgone go kry-a data e ke mo romelelang yone.